Ukuba bendingumphathi wefama ewe bendingamqesha umntu omtsha ophumelele kwezolimo eyunivesithi, ngoba ndiyazi ukuthi uzawuza negalelo elikhulu elokukhulisa nokundlondlobalisa ifama yam nanjengokuba ingqondo yakhe izabe isacinga butsha ngoba usandophuma eyunivesithi.

Ewe, ukuxhasa abalimi abasakhulayo kunganalo ifuthe elibonakalayo ekuqinisekiseni ukuba ulimo luyayinyusa i-GDP yelizwe. Ngoba banintsi abantu abanesakhono sokulima, banintsi abantu abakuthandayo ukulima, nto nje eyona nto iye ilekishe yinto yokokuba bangabi nayo inkxasomali yokuxhasa iifama zabo, ingakumbi emaphandleni.

Amanyathelo okuqala abalulekileyo okulungiselela umhlaba phambi kokutyala kuba uqale umhlaba wakho uwupete, uwuvavanye ukuqinisekisa impilo yabo, ingaba utyebile ngokwaneleyo na kuba ungathi xa ufaka izithole zakho zihlume ngendlela efanelekileyo na.

Ewe, licebo elihle elokufundisa ulutsha ngezolimo kwizikolo zonke ngoba kwi-economy esiphila kuyo imisebenzi inqabile. Ngoko ke ulutsha xa lunoba nazo izakhono zokulima luza kwazi ukuthi lizivulele iifama zabo baqale bazityalele ukuze ke bangasokoli kwaye ke bakwazi nabo ukuvelisa imisebenzi for abanye abantu abazawube bephuma esikolweni kwiifama zabo.

UMzantsi Afrika awunayo imithetho eyaneleyo kwaye ayiwakhusele ngokwaneleyo amasebe asebenza ngokukhulisa izilwanyana zasemanzini. Ngoba amaxesha amaninzi bakhona abantu abangengobalobi bokwenyani kodwa bayakwazi usuka bahambe bayozilobela iintlantsi elwandle.

Imveliso yomoba ibaluleke kakhulu ngoba iswekile esebenzayo imihla nemihla isuka kwimveliso yomoba. Ngoko ke iswekile yinto ebalulekileyo ezimpilweni zabantu kwaye esebenza imihla ngemihla, kungoko ke kusoloko kukho indingeko yemveliso yomoba.

Kuyaluchaphazela kakhulu uzinzo lwam lemali ukungaqiniseki komsebenzi wexesha lonyaka ngoba ndiye ndingabinako ukucwangcisa kakuhle izicwangciso zam kwaye iingxaki endibanazo zihlala zifuna imali ngamaxesha onke. Kungoko ke kuye kuchaphazeleke kakhulu into yoba kufuneke ndilinde ukuba makufike umjikelo wokuvuna.

Mntakwethu, mna ndingakucebisa ngelithi zama uzifumanela umhlatyana wakho apho ungaqala khona iiprojekthi zakho uze uthathe iziqu ezi zakho uhambe uye kwiSebe lezoLimo uyofuna i-funding. Apho bazokuncedisa khona ukuba usebenze kule projekthi yakho uze ukwazi ukuyenza le projekthi yakho ivulele abanye abantu amathuba omsebenzi.

Isakhono sokusebenzisa i-drone sibaluleke kakhulu kwezolimo ngoba iye incede ifikelele kwiindawo apho umlimi athi angafikeleli khona okanye ibone izinto apho umlimi angaboni khona. Kungoko ke ibaluleke kakhulu i-drone kwezolimo.

Kubaluleke kakhulu ukuqala uqiniseke ngemeko yomhlaba phambi koba ufake izityalo ngoba kufuneka ubone ukuba ingaba lendawo uzofaka kuyo izityalo zakho na ilungele uba ungatyala khona. Ingaba izityalo zakho zizawukhula ngendlela efanelekileyo na.

Ukulima kona kuyayinciphisa intlupheko ngoba ukutya kula maxesha siphila kuyo kuyabiza kwaye imali ayonto ihlala ikhona. Umzekelo, mna kule ndawo ndihlala kuyo ndinayo igadi ekhona apha ngaphandle endityale kuyo ispinatshi, ndatyala iitapile, ndatyala iminqatha, ndatyala i-betroot, ndatyala itswele. Ngoko ke andithi xa ndidinga iinto ezinjengemifuno ndihambe ngalo lonke ixesha ndiyozithenga evenkileni, ndiye ndihambe ndiye egadini leya ndifike ndizikhelele, iinto ezinjengespinatshi ezikhawulezayo ukukhula.

Izivuno zam ndiye ndizihlule, ezikumgangatho ophantsi ndizibeka zodwa ezihle ndizibeka zodwa. Kungoko ndenzela into okuba ze ndithi xa ndizithengisa amaxabiso angafani ngoba esi sihle sizawuba nexabiso eliphezulu, esi singesihlanga sizawuba nexabiso laso elisezantsi. Kungoko ke ndiye ndisihlule.

Ngokohlolisiso eliye labonisa into yokuba abantu baninzi inyama bayithenga kakhulu ngoDisemba ndiye ndacinga ke into eya kundinceda ndithi xa kufikelele elaa xesha likaDisemba loba abantu mabathenge inyama kakhulu kube kukhona amaxabiso am eegusha ndiwenze athi xhaxha, ngoba lelona xesha abantu abathenga ngalo inyama kakhulu.

Iimeko esisebenza phantsi kwazo kwifama yegusha zibanayo imicelimngeni yabo ngoba umsebenzi uye ube mninzi kakhulu, ngoba inyama yegusha yeyona iye ifunwe ngabantu. Kwaye kuphinde kwelinye icala nanjengoba iigusha ke kufuneke zichetyiwe ngoba noboya bayo bazo buyathengiswa.

Laa gadi iba semva kwendlu iba luncedo kakhulu ekulweni nendlala ngoba ke siyazi ezilalini ukuba iilali zikudelene needolophu kungoko ke akukho lula ukuba umntu angasuka elalini ahambe ayothenga igaqa lekhaphetshu okanye ingxowa yeetapile edolophini. Kungoko ke zona zenza lula ngoba umntu uyakwazi uzityala egadini aze athi xa esefuna ukupheka asuke ayovuna noba ligaqa lekhaphetshu, ibhantshi yetswele, eyeetapile neekherothi egadini yakhe.

Ukugcina emkhenkceni ezinye iintlanzi kuzenza into yokuba mazihlale zisesimeni esihle ixesha elide ze zingaboli.

Ndingenza ngawo ingeniso yemali, ndingawuthengisela ndiwuthengisele oonomarike ngexabiso elihle kakhulu ngoba iinkozo zawo zizawube zinkulu kunezo bangazifumana kwezinye iindawo. Omnye ndiwupheke, ndiwoje, ndiwuthengise ndiwuthengisele abahambi ngeenyawo.

Ngokolwazi lwam izinto eziye zenziwe ngengqolowe sisonka neepapa ezi kuthiwa ziiWeet-Bix neeNutrific.